Umuntu nakavula i-akhawundi, kufuneka iphepha lobufakazi bokuthi ungubani, kufuneka iphepha lobufakazi lendawo ahlala kiyo, kufuneka iphepha lobufakazi bemali engenako.

Kuqakathekile bona umuntu avule i-akhawundi yebulungelo ngombana uzokwazi bona imali yakhe ivikelekile la ikhona begodu izokuzala.

Kumele kuthonywe ngokubhaliswa ibulungelo e-ofisini le-master of the high court, ngemuva kwalokho kuzokufuneka ikhophi eqinisekisiweko yombhalo webulungelo. Kwesibili, kufuneke iincwadi ezivela e-Master of the High Court. Kwesithathu, kuzokufuneka amakhophi wakamazisi aqinisekisiweko wabo abaphathiswa. Kufuneke nobufakazi bokobanyana umuntu uhlalaphi, kufuneke nenomboro yebulungelo evela ku-SARS, ngalokho-ke bazokwazi ukuvula i-akhawundi yebulungelo.

Umuntu angabuza bona angakwazi yini ukufinyelela ama-record e-akhawuntini na? Abuze bona ingabe i-akhawundi yebulungelo ivumela ukudluliselwa kwamanye amazwe na?.

Nawufikako ngebhangeni bazokuthoma bakuchazele ngeendlela zoke ezikhona zokubulunga imali, yeke kuzokuphuma kuwe, umuntu, bona wena uthatha yiphi indlela ozokubulunga ngayo imali ngombanyana isikhwama ngesakho, nguwe ozaziko bona ujamephi, ufisa ukUberegisa yiphi indlela. Uzozicabanga nawe bona epilweni yakho ufisa ini for ikusasa lakho ubone bonyana ngiyiphi indlela engakusebenzela ngcono bona ubulunge imali.

Ibulungelo livikela imali yomuntu ngeendlela ezinengi. Njengangokuthi umuntu uzokwazi bona imali le ayibulungileko akekho omunye ongayithinta, akekho omunye ongayibona bona seyimalini, ikhambela kuphi, uyazi nawumuntu bona nawubulunge imali iphephile.

Uthoma ngokufaka igama elipheleleko lebulungelo njengoba livela kumbhalo webulungelo. Ufaka inomboro yokubhalisa yebulungelo etholakala e-ofisini le-Master of the High Court, ufaka inomboro yentela yebulungelo oyithola ku-SARS. Ufaka isuku lebulungelo elamiswa ngalo. Ucacise, ucacise ukuthi ibulungelo nguhlobo linguhlobo bani, uchaze ihloso iinhloso zebulungelo ngokufitjhani bese ekugcineni ufaka ikheli lebhizinisi lebulungelo.

Amanye ama-account wokonga angadinga i-deposit yokuthoma kodwana ingaba yimali encani.

I-pin yi-personal identification number, yikhowudu eyifihlo yeenomboro enikezwa umuntu ukuze aqinisekise ubunikazi bakhe lapho enza imisebenzi ethileko, lokho kuvikela ulwazi lwakho lemali ekuvukeleni okungagunyaziwe.

Kokuthoma, kufanele uqale bona i-ATM le isendaweni ererhe na, indawo egcwele abantu na. Uqale nokuthi indawo leyo akunabantu ekusolo bajikajikako abasolisako na. Lwesibili, uhlola umtjhini bona umtjhini lo we-ATM

Emabulungelweni bafuna ubufakazi besiphande sekhaya nobufakazi bakamazisi nawuvula i-akhawundi ukuze bathobele umthetho waseNingizimu Afrika obizwa nge-Financial Intelligence Center Act. Ihloso yomthetho lo, kuvikela wena kanye ne-system yeemali ezimbi ezifana nokushushumbiswa kwemali, ukukhwabanisa kanye nokhunye ubugebengu.

Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile kuthi nabo bavule i-akhawundi.

Umuntu nakafuna ulwazi olupheleleko nge-akhawundi yakhe kufanele aye ebhangeni lapho avule khona i-account, kulapho azakuthola khona irhelebho.

Umuntu nakalahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo, kufanele aye ebhangeni masinyana ukuze athole usizo khona.

Umuntu kufanele aye ebhangeni akghone ukuthola isizo khona.

I-debit card likhadi lokukhokha elisebenziswa eenkhundleni esikhundleni semali. Lisetjenziselwa ukuthenga eentolo, ukukhipha imali kuma-ATM, ukubhadela izinto ku-inthanethi kanye nokubhadela iinkwelede.

Nakaneminyaka elisumi nobunane ukuya phezulu.

Iye, itjhuguluko likhona ngombanyana imijeje le ayisese mide kangako.

Iye, nami ngiyasaba. Ngibona kungcono bona ngiyo ebhangeni bazokwazi ukungisiza khona lula.

Itjhorensi sivumelwano esiphathelene neemali phakathi kwakho nekhampani ye-insurance. Ubhadela imali njalo ekhamphanini ye-insurance bese kuthi bona kwenzeke into embi engakalindelwa njengengozi, ukulimala, ukwebiwa namkha ukulimala kweempahla zakho, ikhamphani leyo izokubhadela iindleko. Ngokuyitjheja i-insurance le, wena uthenga isivikelo esikuvikela ekulahlekelweni yimali okungakalindelwa.

Umuntu kufanele abe ne-intjhorensi ngoba iyamvikela ebunzimeni beemali obungakalindeleki begodu imnikela ukuthula kwengqondo. Isebenza njengomvikeli weemali, ikusiza ukuba ulahlekelwe yimali encani khulu begodu kukhona okungahambi kahle.

Imihlobo ye-intjhorensi le iminengi. Kunemihlobo ye-insurance yesikhathi esincani, i-insurance yekoloyi, i-insurance yekhaya, i-insurance yesakhiwo sendlu, i-insurance yeempahla zangekhaya, i-insurance yezebhizinisi, i-insurance yezepilo, i-insurance yeenlwana eziyifuywako, iye, ngileyo imihlobohlobo.

Kubaluleke khulu ukuthi wonge imali eyaneleko nawuzokuba nekhamba lokuya kelinye ilizwe ngombanyana angekhe wazi bonyana nawufika ngelizweni elinye, uyokufuna malini, uyokuberegisa malini. Kufanele wenze lokho bonyana ungatlhayelelwa yimali namkha uzithole sele ungasakwazi ukuya kwelinye ilizwe ngendaba yokungabi nemali.

Ngicabanga bona ziindleko zokuthutha njengokuqatjha imoto, ukukhokha imali yepetroli nofana ukusebenzisa iinthuthi zomphakathi, zingakhuphuka ngokushesha ikakhulukazi nawukhamba ibanga elide.

Kufanele azi bonyana akathengi nanoma yini ayibonako ukuze onge imali namkha atlole phasi bonyana unemali engaka, ngemali leyo uzokwenza lokhu nalokhu begodu ukuze angazithola sele athenge izinto angazifuniko.

Mina ngithoma ngokonga imali ngiyibulunge, ngibulunge imali engibona ukuthi izonganela nasele ngiba nekhambo engilithathako. Okhunye-ke ngitlole phasi bonyana ekhambeni lami, khuyini nani engizokwenza, khuyini nani engizokudinga, ukwazi ngibone bonyana imali le izokwanela na.

Kungaliphazamisa khulu lokho kodwana umuntu kufanele angene kubo-inthanethi enze into ebizwa ngokuthi yi-research, abone bonyana la afuna ukuya khona, iimali zakhona zikhamba njani bonyana kudura kangangani, abone bonyana imali ayibulungileko le izokwanela namkha angekhe yanela na, angazitholi sele azifaka ngeenkolodweni.

Iye, khona kunjalo. imali yangeSewula Afrika ayifani nemali yakwamanye amazwe njengabo-America. Bekufuze enze irisetjhi, abone bonyana ukusuka ngapha nakaya ngale, nakunemali engaka ayiphetheko, imali leyo iyokuba yimali engangani, iyokuba yimali encani namkha iyokuba yimali enengi na. Angakhambi angazi bonyana la ayakhona uyokuhlangabezana nezinto ezinjani.

Ngingamyelelisa bonyana angakwazi ukuthola namkhana yibhesi azakukhamba ngayo nama-hotela la, aqale bonyana akhamba njani angathathi ama-hotela adurako.

Akukafaneli athenge ebantwini, kufanele aye ema-ofisini lapho kuthengiswa khona amathikithi, athenge izinto ezirerhe. Angamane athengiselwe ngubani nobani, kufanele enze ne-research bonyana amathikithi athize angawathola kuphi.

Ngicabanga bona kufanele benze i-research ngalokho.

Kuqakathekile ukuhlela imali ngefanelo kusesesikhathi ngombanyana nawumumuntu unekhambo ozolithatha elide, awufuni ukuzithola sele ungeenkolodweni namkhana utlhayelelwa yimali, sele unemali etjhodako. Kungakho kumele uhlele imali yakho kuhle, ubone bonyana izokwanela na ngekhambo olithathakweli.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo kukuthi nasele batjhugululela imali yabo kwamanye amazwe, bayithola sele kuyimali encani ene lokho abakuzwisisi kuhle.

Iimali angekhe zalingana njengoba nomnotho wakhona ungalingani.

Iye, kufanele azi imali iimbalo ukuze ukukhandela okugalajwa imalakhe. Lokho-ke kufanele angene ku-inthanethi afunisise bonyana iimalezi zikhamba njani nakaya ngaphetjheya, lapho uzakuzwisisa ngcono, abuzisise bonyana zikhamba njani.

Ungangena ku-inthanethi urisetjhe, ufunisise kuhle ngeemali zakhona.

Iye, kuyenzeka uhlele imali yekhambo lapho lakho ekuthomeni kokubhukha, ngaphambi kokukhamba begodu lokhu kungenza ikhambo lakho libelula begodu lingabizi.

Iye, umphathi kufanele azise ibhanga lakhe ukuthi uya ngaphetjheya. Lokhu kubaluleke khulu ukwenza lokho, ukuze kugwenye iinkinga ezingase zivele lapho nasele azama ukuberegisa amakhathi wakhe webhanga ngaphetjheya.

Kuqakatheke khulu ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhamba lokuya kelinye ilizwe ngoba uzokwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ohlele ngayo, ngaphandle kokuthi uzifake eenkolodweni namkhana utlhayelelwe yimali.

Ukuthenga ithikithi lesiphaphamtjhini ngombanyana isiphaphamtjhini siyabiza.

Kufanele ahlale phasi, ahlele bonyana nakakhambako uzokudinga ini nani begodu atlole phasi bonyana ngiziphi izinto azokufuna ukuzenza, zingadla malini, abone bonyana imali ayongileko le izokwanela namkhanyana izokutlhayela na, angamorosi imali.

Mina ngithoma ngokwenza i-research ku-inthanethi, ngibone bonyana nangithatha ikhambo lokuya endaweni ethize ngizokudinga malini begodu ngitlole phasi bonyana nginemali engangani engidinga ukuzoyisebenzisa ukuze ngingazitholi sele ngingeenkolodweni.

Kungaliphazamisa khulu lokho ngombanyana uzakufunyana umuntu onge imali ethize, nakafikako ngale kanti imali leyo yincani.

Ngingamazisa bonyana kuyenzeka bonyana nawusukako ngapha ngeSewula Afrika uye kwelinye ilizwe, imali yakhona kungenzeka ibeyincani namkha ibeyinengi. Yena bese kufanele bonyana enze i-research ngaphambi kobanyana athathe ikhambo lakhe. Enze i-research abone bonyana nakafika nge-America imalakhe le iyokuba ngangani. Ngaleyondlela bekazokuzwisisa bengekhe arareke.

Ngingamyelelisa ngokobanyana alise ukukhwela isiphaphamtjhini, athenge ithikithi lebhasi, namahotela angazitholi sele ayokuhlala emahotela adurako, aqale amahotela atjhiphileko.

Kufanele umuntu loyo enze isiqiniseko sokobanyana izinto azithengako akazithengi emntwini kodwana uya ema-ofisini lapho angathola khona amathikithi namkhana aye eentolo ezirerhe lapho angathenga khona okhunye akudingako.

Kufanele bafunde ukuyibala bangakarhabi ukuya ngapho nge-Tariyana.

Kuqakathekile ngoba lokho ukuhlela imali ngefanelo kusese nesikhathi nawuzokuba nekhambo elide kuzokusiza khulu ukuthi ungazitholi sele ungeenkolodweni namkhana utlhayelelwa yimali.

Iintjhijilo zokobanyana abazi bonyana imali leyo iyokuba yincani namkhana iyokuba yinengi na, bayarareka nasele imali ibayincani.

Angekhe zalingana ngombanyana nemnotho yakhona ayilingani.

Iye, kufanele azi iimbalo ukuze angaboni kwangasuthi nakafika ngelizweni elinye urojiwe imalakhe.

Ungathoma ngokungena ku-inthanethi, uqale khona bonyana iimali nawusuka ngeSewula Afrika uya kwamanye amazwe, iimali zakhona zikhamba bunjani.

Iye, kuyakghonakala kodwana kufanele uthole indawo yokushintshana imali nokukhombisa ubuncwedi bakho.

Iye, kufanele alibekele ibhanga lakhe ukuze angabi nemiraro nasele afuna ukuberegisa ikhadi lakhe ngaphetjheya.

Kuphatha ikarada ngombanyana ukuphatha ikarada kungcono khulu nalingetjiwa ungakwazi ukungena ku-App yakho yebhanga ulivale masinya yeke nawuphethe imali ye-cash, iyokuthathwa-ke, abotsotsi bangayithatha.

Kufanele uthole ulwazi olunengi ngalokho ungene naku-inthanethi uqale bonyana kusebenzeka njani ngaphetjheya nakuza ekukhipheni imali ku-ATM.

Ngicabanga bona uyitjhugululele sele ungaphetjheya ngombanyana lapho ingaba yimali enengana.

Likarada olisebenzisa nawunekhambo ozolithatha. Lisiza khulu ukuthi wazi ukonga imali esikhathini ngaphambi kokuthi uthathe ikhambo lakho.

Ngazi i-United State isebenzisa i-dollar, USD ngazi ne-Australia isebenzisa i-AUD.